Aa, ha ke sebedise monyetla wa ho feta tekano. Ka hobaneng ke ile ka thola motho a ileng a mpontsha hore ntho e nngwe le e nngwe e sebetsa jwang ka bankeng.

Dumela ausi, ka jeno ke tlile ho wena ka hobaneng ke batla ho beha tjhelete ya ka nako e telele, ebile e kgutle hape e ntswalle. Ke kopa hore o mpontshe hore nka sebedisa mokgwa o feng, ebile ke mokgwa o feng hape o loketseng hore nka beha tjhelete e ntse ntswalle ka nako e telele?, E ka lekana le dingwaha di be tse fifty.

Banka internet-eng ke qeteletse ka jeno. Ka nako e ne ke ile Mall-o ke ile ho ntsha tjhelete ka internet banking. Nakong tsa jwale ha o sa hlokahala hore motho a tsamaye le karata ya hae ya bankeng. O kgona ho ntsha tjhelete ka internet banking. Bophelo ba rona se bo le bonolo sa le re ba le di-internet banking.

Ho tle o kgone ho fetisa tjhelete ho tloha account-ong e nngwe ho isa ho e nngwe. O tshwanetse ho thola account number ya account eo o batlang ho kenya tjhelete ho yona. E be o ya mobile App ya hao, o kena ho yona. And then e be o ya mane mo o romelang tjhelete teng. E be o kenya account number eo ya hao, o kenya mabitso a hao ka botlalo, o kenya tjhelete eo o batlang ho e kenya ka hara account eo e nngwe, e be o romela e tla kena ka hara account number eo.

Dumela, ke letsetsa hobane ke bone hore banka e hulile tjhelete e ngata ka lebitso la ditefo tsa pahello. Ke sa tsebe hore na ke hobaneng ha ke fuwa temohiso. Tjhelete ena e nketsisitse mathateng.

Ausi, ke o letseditse ka jeno ka hobaneng ke halefile haholo. Ka hobaneng le tla le hule tjhelete e ngata ngata, ke sa utlwisisi hore tjhelete e ngata ngata le e hula le e hula e ya kae. Ka hobaneng ke le jwetsitse hantle hore ka kgwedi le hona ho hula tjhelete e kana. Empa lona le hula tjhelete e ngata ngata. Ke kopa le tle le nhlalosetse hantle hore hobaneng le hula tjhelete e ngata ngata ke le jwetsitseng hore hulang tjhelete e kana?

Tshebeletso ya dikopo e qala ka hore motho a rekise dikopo tseo. Ha qeta e be o ya ba o ngodise, ha ba qeta ho ngodisa ba tla o botsisa hore o tlile ho patala tjhelete cash or o batla ba tle ba e nke ka hara account ya hao. If o re o batla ba e nke ka hara account ya hao, o ba fa account number. Ha ba qeta ba tla ba o etsetsa mandate hore ba kgone ho nka tjhelete eo ka hara account ya hao kgwedi le kgwedi.

Ha re e hloke, karata ya ho nka ka sekoloto. Ka hobaneng e tla hape e o bakele sekoloto se leng ka hodimo ha re sa kgone ho e patala. E ya kgutla hape e tswale ha o sa kgone ho e patala. Ke ka hoo ke bolela ke re, karata ya ho nka dilo ka sekoloto ho ke batle. Ka hobaneng e ka kgutla hape o thole o le ka hara sekoloto se seholo se fetang se ne se le ka hara karata.

Ke hore ba ba etsetse ba kgone ho apply-ela dikarata ka di-mobile Apps tsa bona. Le hona dikarata tseo tsa bona ba di nke ba dipose di lo fihla mahaeng a bona hore ba kgone ho di thola ha ba di batla le bona.

Ha e le jwalo, nka nka tefo ya balloon e leng tlase. Hore ha ke ntse ke patala sekoloto sa ka sa ya koloi, ke kgone ho patala tefo ya ka ya balloon. Ho etsahatsa hore ho thibela ho hapewa ha koloi ya ka.